Ee, ke ka akantsha merogo mengwe e e sa itsegeng thata e go ka nnang melemo go e leka, jaaka thepe, morogo wa naga, dipompong, jwalo-jwalo.

Go jala maungo go ya ka mobu o tshwanetseng, pele ga o ka jala maungo mo mobung o na, o tshwanetse o itse mola wa mobu, ga o jale fela go ya ka o batla, o sheba pele mobu o tshwanetseng gore o ka jala mo go one. Sekai, dipanana o di jala ko mobung o mongola ebile o tshwara seretse ka gonne dipanana ke leungo le le ratang metsi a mantsi. Mme apole yone, e batla go nosediwa fela gangwe ka letsatsi kgotsa e nosediwe ke pula ebile gape panana yone, e rata ko go mogote gore e kgone go tla go bobega sentle e kgone go butswa.

Tamati ya gago o e jala mo mobung, fa e fetsa go gola setlhare sa teng o se agela lesakanyana gore tamati ya gago e seka ya jewa ke tse di tsamayang fatshe kampo tsona digagabi. Fa e fetsa moo, ke gone geng o ka nna wa e kgetlha e setse e le tala, ga o e emele pele e butswa, e nna khibidu.

Tota rooibos-e yone, fa e jadiwa e jalwa fela jaaka setlhare sengwe le sengwe mo mobung, o e nosetsa 'tsatsi le letsatsi. Mme fa e tswa foo o ya e fofora setlhare sa teng, o tsaya yone mme ya omisiwa, fa e fetsa go oma, e apesiwa ka dipampitshana go dira tsone ntho e tse re di itseng jaaka di-teabag-ke.

Rooibos-e e thusa go thoba maikutlo, go futhumatsa mmele, le go thusa ba ba nang le bolwetse jwa madi, le go thusa ba ba nang le bolwetse jwa sukiri.

Digagabi e nngwe e ka thusang go lwa le digagabi ke konofole, ka gonne gantsi ga nako, ditlhare tsa rona tsa rooibos-o di jewa ke digagabi, mme di be di sa kgone go ntsha maungo a tshwanetseng.

Dingwe tsa dikgwetlho tse dikgolo tsa balemirui ba maungo ba lebaganeng le tsone gompieno ke tsefe, ke tshokolo ya metsi, tshokolo ya mbu o tiileng o nonneng kampo o ne o nang le di-fertilizer-a fa nka dirisa lereo la Seesemane.

Molemo ya dilo tseo ke go boloka maungo, jaaka re itse maungo a sa tshwanelang go dula nako e telele a senyega. Mme gore re a boloke, re dirisa dilo jaaka go tshwana jaaka bo dijeme, matute, di-smoothie jalo-jalo. Re boloka maungo gore a seke a senyega.

Maungo a jewang thata a jalwang, ke apole ke panana, ke terebe gape ke pere ebile ka mariga ke lamune, ka selemo ke legapu. Gape ke bua jana, ke gore gongwe le gongwe kwa o yang teng, ga go ngwana yo o sa itseng maungo a a tshwanang le ao, motse le motse go ya ka bahumanegi le go huma, lelapa lengwe le lengwe le itse maungo.

Merogo e e jewang thata ke morogo wa sepinatšhe, ke khabitšhe, ke lephutshi, ke beetroot-e, ke dinawa gobane le yone ke merogo e le goreng fa o botsa mongwe le mongwe o tla go bolelela .

Dithobo le mabele di na le seabe mo maphelong a rona thata ka gonne, ke dilo tse e le goreng rona jaaka baTswana, re di dirisa thata ebile re setse re tlotla setso sa rona jaaka bagolo ba re rutile gore dithoro le mabele.

Nnyaa, fa go twe wine farming go bo go rewa fa go lemilwe diterebe mme fa di fetsa diterebe tseo, di tlhotlhwa go dira yone wine-e, ke ka ga moo fela ka gonne yone kantoro ya wine-e e tlhoma teng fo diterebe di lemilweng.

Ke yone makaka a dikgomo, ke metsi ke disata, ke mobu o nonneng, ke go kwala dithui tsa gago di seke di a ja, kampo tsone di .

Go lema ga rooibos-o go re thusa ka gonne, fa o lema rooibos-o, go tshwanetse go nne le ditlhare gore di tsone di kgone go re thibelela tshenyo ya mbu, mbu o seka wa tsamaya.

Dithoro le dijo tsa dithoro tse di botlhokwa thata tse ke di itseng, ke mabele, ke maungo le merogo.

Ke gore, a mobu wa gago o nonne ebile o tla kgona gagabi di seka di a .

Nonofo tse di tlhomologileng le melemo ya rooibos-o ke gore e thusa batho ba ba sa kgoneng ka boroko, batho ba ba sokolang ka bolwetse jwa madi le batho ba ba nang le .

Rooibos-o e diriwa gantsi go dira meriri, dilo tsa meriri, di-juice-e kampo go dira yone teye o nwa, le mo dilong tse o itlotsang ka .

Merogo ditsela tsa teng tse dintšha, o ka dirisa merogo e o itlotsang, wa dira jaaka dilo tsa moriri, .

Ke ne ke tla reka morogo, khabetšhe, ka reka lephutshi, ka reka ditapole, gobane mebele ya rona e tlhokang thata ka letsatsi le letsatsi, merogo e e na le dibithamini tse baoki ba re rotloetsa ka letsatsi le letsatsi.

Thekenoloji e tlo go thusa thata mo temothuong ya maungo ka gonne, e ka se re tlhole re tlhoka batho ba le bantsi le mobu ga rena go lemela lefela.

Ka gonne go na le ditlha tse dingwe tse o ka se leme, go raya gore ke ka moo wena o sa dirang letseno, fa fela wena o ikaegile ka letseno la temothuo.

Maungo a na le seabe se segolo mo boitekanelong ka a na le diporoteini, dibithamini, jalo-jalo ebile le dingaka di ga le gantsi di re rotloetsa gore re je maungo le merogo.

A na le seabe se segolo ka gonne, re rekisetsa dinaga tse di kwa ntle maungo a rona, mme ka jalo re dira letseno mo nageng ya rona ya Aforika Borwa.

Gantsi merogo e na le seabe mo boitekanelong jwa motho, ka gonne dingaka tsa Sekgowa gantsi di re rotloetsa gore re je maungo le merogo, ka fa e na le seabe ebile e na le diporoteini le dibithamini tse di kwa godimo, dikotla tsa teng ke tse di ikaegileng thata ka gonne, gantsi ke dijo tse di sa tlhabiwang ebile di sena matlhole ape.

Merogo ke sengwe le sengwe se se lemiwang, mme se tshwanetse se apewe pele ga se ka jewa.

Ka gonne rooibos, dikotla tsa teng di kwa godimo, ka e sa tlhakantsiwa sepe e tsewa fela jalo e le setlhare, mme e be e nowa.

Rooibos-o e rotloetsa temothuo gore e tswelele ka gonne, dinaga tse di kwa ntle le rona mo Aforika Borwa re ikaegile thata ka rooibos-o ya rona ya naga ena, ka gonne dingaka di le gantsi di rotloetsa motho gore a nwe rooibos-o go nna le diteye tse dingwe kampo tsone kofi.

Ke ne ka etela malome, mme ke ile ka ithuta gore rooibos ga o e ntsha, o tshwanetse pele o e omise pele ga o ka e isa gongwe kampo wa e tsaya wa e tsamaisa.

Ke ratile morogo wa thepe, ka gonne ke morogo o itlhogelang fela ka tlhago ebile o na le dikotla tse dintsi tse di farologaneng gore di ka thusa mebele ya rona.

E farologane ka gore rooibos-e ke teye e le gore yone e tlhotlhwa fela jalo, fa nka dirisa lerato la Sekgowa kere e organic, ga ya tlhakatlhakantsiwa le dilo tse dingwe.

Rooibos e farologane thata, ka gonne ga e a dirisiwa, tlhakatlhakantshiwa le dilo tse dingwe, fa nka dirisa lereo la Sekgowa kere e organic, mme e itekanetse.